Ukunxiba isikeyiti okanye ilokhwe ende ebetha emaqatheni, ndinxibe iqhiya entloko ndize ndibhinqe isikhafu esinqeni.

Mhlobam njengoba sakungena endlini ngoku kuza kufuneka uwothule lo mnqwazi uwunxibileyo kuba kwaXhosa indoda ayiwunxibi umnqwazi endlini naxa ithetha nomntu omdala. Xa isenje njalo ibonisa intlonipho.

Xa kuzoyocelwa intombi ngokomzekelo kweli xesha siphila kulo ootata banxiba iibhatyi neminqwazi nto ezo ezazikade zingekho phaa kudala.

Intombi eyendileyo nayo inxiba iimpahla zaseNtshona xa isendiswa. Inxiba izikeyiti okanye iilokhwe ezinde ibhinqe isikhafu inxibe neqhiya entloko.

Iimpahla zesiNtu zintle nakowuphi na umcimbi. Emtshatweni ndinganxiba ilokhwe yombhaco, iqhiya yayo, incebethe yayo, iintsimbi nebhayi.

Ibhinqa elitshatileyo linxiba izikeyiti okanye ilokhwe ende emele emaqatheni, libhinqe esinqeni, linxibe iqhiya lize ligqume neengalo ngoxa lona ibhinqa elingatshatanga linganyanzeleka ukuba linxibe njalo.

Ukunxiba ngokundilisekileyo yindlela ebalulekileyo kuba ngale ndlela sibonisa intlonipho. Ngenxa yoko ukuveza amabele neengalo kuthoba isidima samabhinqa atshatileyo.

Kufuneka abantwana bafundiswe iinkolo nenkcubeko yethu kwakhona kufuneke bakhuthaze abantwana ukuba bafunde baze babhale ulwimi lwabo.

Isiduko sibalulekile mntanam kuba sichaza imvelaphi yakho. Kwakhona siyanceda naxa ngenye imini ufuna ukutshata kungathi kanti uza kutshata umntakwenu.

Hayini bethuna, sanukuyenza le nto niyenzayo ndiyanqanda. Kaloku le ntombazana ingasisebenzisa isiduko sikamama wakhe xa efuna njalo kuba kaloku ukhuliswe ngumama wakhe.

Bacinga ngale ndlela kuba one abayifundiswanga loo nto kumakhaya abakhulele kuwo. Okwesibini babajonga abantu abadala njengabangenakumanyelwa kubo. Okwesithathu ukuba oontanga ndini abahloniphi bakugqala ukuhlonipha njengento ephelelwe lixesha.

Ndiye ndichaze esam isiduko esikamama ondizalayo esikamakhulu wam kwicala lakulotata nesikamakhulu wam kwicala lakulomama.

One wayephathiswa umntu omdala xa kudityenwe naye exhakazela. Okwesibini ukuba usebhasini akanandawo yakuhlala wayesukelwa. Okwesithathu naxa udibana naye endleleni uyambulisa umntu omdala.

Isiko eliye lenziwe kukuba kuye kuxhelwe inkomo kuze kusilwe notywala kuba kuhlanjwa ibe kusohlwaywa abo benze elo nyala.

Into yokuqala endingabafundisa yona kukubulisa nokubuza impilo kuba leyo yinto yokuqala xa uza kuqalisa incoko nomntu.

Ndingaqinisekisa ukuba sithetha ulwimi lwabo lwemveli xa sisekhaya. Loo nto ingabanceda banxibelelane ngokukhululekileyo nabantu abadala.

Njengomzali ndingaqiniseka ukuba ndiyabafundisa. Ndize ndiqiniseke nokuba baba nexesha abalichitha nomakhulu nootatomkhulu babo bona bayazi ukusuka nokuhlala imvelaphi yabo.

Kweminye imizi xa kusenziwa isiko lokwaluka amakhwenkwe asiwa esuthwini ekuseni ngoxa kweminye imizi esiwa ngorhatya.

Unokuqala ngokuzakhela eyakhe indlu aze emva koko athethe nabantakwabo noodadwabo ukuba bancedisane ekwakheni ikhaya.

Ndifunde ukuba laa ndlela ababezenza ngayo izinto yayibenza baphumelele ebomini, kangangentoba kwezinye izinto ndiye ndizenze izinto njengabo.

Unalo ilungelo lokuzigodusa kuba loo nto imnceda azi imvelaphi yakhe, ibe xa ngenye imini efuna ukutshata akazukutshata udade wabo.

Inyathelo lokuqala kukumenzela imbeleko. Enye into kukumtshintsha ifani yakhe ibe yeyelikhaya lakhe litsha.

Umama nguye omanyanisa iintsapho ibe ikwanguye owakha umzi.

Ibaluleke kakhulu kuba kaloku utata nguye umqeqeshi nomondli wentsapho yakhe.

Le yindlela esikhule zisenziwa ngayo izinto kodwa kubalulekile ukuba umntwana ayixelelwe inyani achazelwe umamakhe ukwenzela uba azazi xa ekhulayo uba uzalwa ngubani.

Ndicinga ukuba ukuba okusalayo engutata wakhe ufanele abandakanyeke kuba ukuze umntwana akhule kakuhle ufanele abe nabazali bobabini, utata kwakunye nomama wakhe.